Dumela Monghadi ke letsa mabapi le ho botsa ka ditshebeletso tse nang le tsona bankeng. Ke bolela tsona tse nang le lekeno le lengata.

Metswalle ya ka, jwalo ka ha re tseba hore selemo le selemo re bula ditokvel tsa dijo le majwala ho kaba jwang selemong se re tlisa phetoho. Ke bolela hore selemong sena ke re fetole dintho, ke re tle ka leano la hore ke re bule stockvel sa dintho tsa sekolo tsa stationery. Hore ha selemo se qala re sekenne ra yo batla di-loan. Re kadima di tjhelete hore re tsebe ho phetisa mabaka a bana dintho tsa sekolo. Lona le bona e le leano le jwang leo?

Hangata ke nka nako e ka tlase ho metsotso e mehlano mme ha se ke lebetse ke e hlakola hang hang ke etse e ntjha. Mme kea kgona ho iketsetsa ka bonna hobane ke ile ka ithuta ho etsa jwalo.

Ke nahana ba tlo tshwanela ke ho sheba lekeno la hao pele ba shebe hore o tla kgona ho patala na, ba kgutle ba shebe hore sekolotong sa hao seo o kileng wa se nka o no ntso patala jwang. Le hore o la se qeta na. Ba kgutle ba shebe sekooe sa hao sa credit hore se setle kapa se sebe na pele ba ka o kadima tjhelete.

Ke nahana molemo ke hore ha ba o lekanyetse hore o ntshe tjhelete e kae le hore o tshwanetse o e ntshe neng. Hobane ha ele ee ya lekgetho ya nyahamisa hore batho ba ka tsetela o thole hore motho o bolokile tjhelete e itseng mme ha o so tshwanetse ho e ntsha ba lekgetho be ba batla ho hula ya bona. Mme wena o qetella o salletswe ke bonyane bo bo nyenyana.

Ke isitse lengolo la tax le hlahang ho SARS. Ka isa bopaki ba lekeno, ka tla le karete ya ka ya boitsebiso?

Ke bona e le maikarabelo a lefapha hore ba rute basebetsi ka tsa dithuso tsa bona. Hore ba tsebe hore ba na le ditokelo tse itseng. Ha ba fellwa ke mesebetsi, ba lemala mesebetsing hobane ha ele bahiri bona ba qetella ba sa ba ngodisa basebetsi ba bona ka lebaka la hore ba haellwa ke tsebo.

Ha ke bapisa ba leloko la heso ke bona ba sebedisa tjhelete ya bona ya pension ka tsela e nepahetseng. Hobane ba isa bana di university ka yona, ba boele ba lokise le matlo a bona ao ba ileng ba haellwa ke mmuso a sa se maemong a hantle. Ka tsela eo, tjhelete e qetella e etsa dintho tsa bohlokwa, hona le hore e sebeletse dinthong tse senang mabaka.

Botle ba teng ke hore o tla be o thusa motho eo ho fumana thuso eo ya ditjhelete. Mme bobe ba teng ke hore o tla bo nka boikarabelo wa ho patala. If motho a hloleha ho patala, mme ha tlodisa ho sa patale ha tlodisa.

Ee maemo a tshoanyetso a nketsa hangata ke dule ke ntshitse kapa ke sebedisitse tjhelete e ne tshwanetse be ke sebedisitse ke sale ke sena letho bankeng ya ka. Mme sena se etsa hore hang hang ha ke thola monyetla, ke tshwanetse hore ke deposit tjhelete ka bankeng ya ka.

Nna ka lebaka la hore ke na le di-savings tsa tshohanyetso, nka se nke tshebeletso e tshwanang le ena. Hobane ke sentse ke na le mo bolokang tjhelete for mabaka a manyenyane a ka hlokang hore ke batle tjhelete hang hang, kapa ke sebedise tjhelete hang hang. Sentse ke na le ona savings e jwalo. So ha ke bone ena e tlo ntshwanela kapa ke tlo una molemo yona ka eng kapa eng.